Go baballa metsi bagodi ba tlameile go baballa metsi mo tikologong. Bagodi ba tlamele go baballa mobu bagodi ba tlamele go balla mefuta ya di tshedi.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomele kwa di ntlong tse di tlhokomelang bagodi. Ka ntlha ya gore mo nakong ya gona jaanong ba lelapa ga ba sa na taba le go tlhokomela bagodi ba bona, ebile ga ba ba tlhokomele le seng. Ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ba ba tseela matsapa bagodi, ba dira ka bonatla gore ba be le seo ba se tlhokang.

Tseo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong, ke gore go tlhokomela batsofe go tseya nako. Le gore fa motho o mogolo o thoma a ba motsofe o boela se ngwaneng e kare ke lesea, jwale o tla palelwa ke gore motšha a mo tlhokomele.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka go farologana, ka ntlha ya gore ba bangwe re ka thaba go tlhokomela batsofe, ba bangwe re ka se thabe. Ka gonne batsofe ba bangwe ba na le go latlhegella ke tlhaloganyo fa ba thoma ba batsofala. Ba bangwe ba na le go boela bosegeng gore e be maseru, jwale ke dintlha di le mmalwa nnyana tse eleng gore di dira gore maikutlo a rona a sebe a tshwane.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se le sentsi ka go tlhokomela batsofe, mme e ya ka gore ke setso se se feng se lelapa le lengwe le lengwe se le mo go sone. Ka jalo bangwe ka setso sa bona ba tlamele gore ba tlhokomele batsofe ba bona, a gwa dumelesega gore motsofe a ye kwa ntlung ya go tlhokomela batsofe. Ke tshweetso ya ba lelapa gore ba tlhokomele batsofe, ko malapeng a mangwe setso sa bona go a dumelesega gore motsofe a ye ko lelapeng la batsofe a e le tlhokomelwa kwa teng.

Ke tlhokomelo ya tikologo . Batsofe ba tlamaile go tlhokomela ya ya tikologo ka gore ba tlameile ba be mo tikologong e e siameng ebile e senang malwetsi le di tokalotogo tse di ntsi.

Christian home kwa princess christian home a go duelwe. Batsofe ba tlo neiwa metshameko e farologaneng go ya ka mo motsofe a leng ka teng . After the home of age, ko lefelong le go a duelwa. Go duela madi a ka nka ten thousand rand ya memory ya motsofe. Go na le ditiragalo tse di diragalang jaaka metshameko le mo ba rutang batsofe go e tshegetsa le gore ba tshele jang.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ga e tshwane le kgale ka go tlhokomeleng batsofe, ka gonne tse dingwe tsa mafelo a batsofe go siame tikologo ya teng e siame. Tse ding tikologo ya tsona le matlo a ona ga a siamela batsofe ebile le batho ba ba dirang ko tikologong tseo ga ba sa na tlhokomelo e ne batho ba bogologolo ba ne ba na le yone. Puso tlameile e dire dipatlisiso ka mafelo a le mantsi a batsofe ba tlhokomediwang go ona gore go kgona go ba le tokafatso mo teng.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e amana jang le botshelo jwa botsofe ka kakaretso. Phenšene eo e tlhokomela batsofe gore ba be le dijo ko mantlong, ba be le dilo tsa go tlhapa, ba be le melemo le meriana bao ba na le malwetsi. Le gore fa ba ba na le tshoganyetso go ya kwa tleliniking ba kgone go ya kwa teng.

Go ka diriwa seo ba reng ke petition, gore motsofe mongwe le mongwe le motlhokomedi mongwe le mongwe wa motsofe a kgone go bona phenšhene ya puso. Gore go kgone go itse gore motsofe go ya ka nneteng tlameile a bone phenšene e kang-kang le gore tlameile go dirisiwe didiriswa di le feng gore motsofe a bone phenšene eo.

Phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e afola morwalo o le mentsi ya madi mo malapeng a le mantsi. Ka gonne mo malapeng a le mantsi batho ba le bantsi ga badiri ebile le bona o kry ba kry-a madi a phenšhene ya bana ya tlhokomelo e tswang ko pusong.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ka dingwaga di le sixty, ka gonne batho ba le bantsi ka dingwaga di le sixty ga ba kgone go dira jaaka ba tlwaetse go dira ko ntlheng. Ke ka go puso e boneng gore fa motho a nna le dingwaga di le sixty a thoma go amogela phenšene.

Puso e ka dira gore baoki ba tsamaye mo motseng ka matsatsi a mangwe, ba ba tlhophela matsatsi gore ba tsamaya mo motseng gore ba kgone go bona malapa ao a na leng batsofe. Ba bone gore batsofe ba fitlhetse melemo ya bona le gore a ba siameng.